Ngingafisa ukuthi abeziphuthumayo basheshe bafike bakwazi ukukhipha abantu abazobe besebungozini yokusha nomjondolo futhi kufike nabazicishamlilo bakwazi ukubhula umlilo ungakabhebhetheki kakhulu, nezinto zami zingakwazi, zingakashi.

Imbangela yokuthi izibhedlela zigcwale kungaba yisakhiwo sesibhedlela ukuthi hlampe sinemibhede noma sinama-wards amancane okwazi ukumelana nesibalo sabantu. Okunye kungaba imbangela ukuthi isibhedlela hlampe sakhiwe emafamu la kungakwazi khona ukufikelela izinto ezokusiza abantu abazobe besebenzisa leso sibhedlela. Enye futhi imbangela ukuthi isibhedlela sishode ngodokotela, nonesi abanele, ukuze badile nabantu abasuke befuna ukuza esibhedlela usuku nosuku.

Kungasiza kakhulu iziguli uma abalaphi bendabuko bengasebenzisana nemitholampilo ngoba kuneziguli ezisabayo ukuya emtholampilo ngoba nakhu zicabanga ukuthi zingasiza umlaphi wendabuko. Manje umulaphi wendabuko uma efika isiguli kuyena ebona ukuthi usizo ngeke akwazi ukuksiza isiguli engasiyalela emtholampilo la ezokwazi khona ukuthi isiguli sisizakale.

Uhulumeni angasebenzisa izikhangiso noma ezokuxhumana ukuze akwazi ukufikelela kubantu abaningi abafundise ngokwelashwa kwezempilo, futhi akhiphe onesi noma abantu abasebenza emtholampilo baye emphakathini bakhulume nabantu, ukuze abantu babe nolwazi olugcwele ngale nto abadinga ukulashwa kuyona bangathathi inoma yini.

Udokotela noma udokotela wengqondo engahlola ukuthi umuntu osekhulile usanawo yini amandla engqondo okwenza izinqumo ezinolwazi. Uma engasakwazi ukuzithathela izinqumo, udokotela angabe esebaluleka abomndeni ukuba basungule i-medical power of attorney, lapho umuntu othembekile ngokuvamile oyilunga lomndeni, agunyazwe ukuba enze izinqumo zezempilo egameni lomuntu.

Izinzuzo zokusebenzisa amakhambi esintu ukuthi amakhambi atholakala kalula futhi atholakala inoma ikuphi. Okubalulekile nje ukuthi umuntu abe nolwazi lokuthi iliphi ikhambu elikwazi ukusisiza isilonda esithize. Okunye futhi okungaba usizo ukuthi amakhambi .

Ukudla okubalulekile kuzingane ezikhulayo, ukudla okufana nenyama enjengayenkukhu noma eyofishi, amaqanda, ubhontshisi, olethisi, ophizi, kanye nebisi, noshizi namayohathi. Okunye futhi okubalulekile izithelo ezinjengo-green beans, ama olintshi, obhanana, ama-aphula, nomango.

Eminye imithombo ethembekile yolwazi lwezempilo, amawebhisayithi wezempilo kahulumeni. Ahlinzeka nezibuyekezo ezisemthethweni, imikhankaso yokugoma, izinqumomgomo zezempilo nezixwayiso zezempilo zomphakathi.

Ezinye izindlela zokuvimba inzalo ukuthi uma abantu benza ucansi, umuntu wesilisa akasebenzise ijazi lomkhwenyana. Ngalokho uzobe evikela inzalo futhi evikela umuntu wesimame ukuthi asizakale ukuthi angatholi ezinye izifo.

Akungiphathi kahle indlela abaphatha ngayo iziguli ezigulayo ngengqondo ezibhedlela. Babuye bengazinaki, uthole ukuthi isiguli sihlala usuku lonke hlampe singadlile noma futhi bengay'gezi, uthole ukuthi seziyanuka and futhi babuye bahlale nazo isikhathi eside, bengaziniki amaphilisi eziwandlayo ukuze zisizakale.

Ngingaqale ngifike ngibheke ukuthi ingane ihleli endaweni yini ephephile ayisekho into engase ibe ubungozi khona kwindawo yesigameko. Bese ngiyabheka ukuthi ingane ngabe iyakhuluma noma iyakhala, uma ikhala lokho kuyimpawu enhle ukuthi isaphefumula kahle. Bese ngiyayibuza ukuthi akukho yini la ephike khona, ngibheke ukuthi kubuhlungu kuphi, bese kuyima ngizama ukubheka ukuthi akukho yini igazi noma izilonda noma ukulimala okukhulu kuyima ngiyifaka emotweni ezoyisa esibhedlela.

Kunezinto eziningi ezingenziwa ukusiza abantu abahlala emakhaya, mhlawumpe abanjengo gogo abangasaboni kahle emahlweni. Hlampe kungaba nemitholampilo yamehlo engohambanendlwane, lapho abazofike bathole ogogo abangaboni babahlole ukuthi amehlo abo asabona futhi abasize ngazinto abazozidinga ey'fana nezibuko hlampe futhi ezizoba imali encane ngoba ogogo abaningi abanayo imali.

Imikhankaso yezempilo yengqondo yamadoda njengo November yakhelwe ukudiliza ukucwaswa, futhi ikhuthaze izingxoxo ezivulelekile mayelana nempilo yengqondo. Isihloko amadoda amaningi abesigwema ngokwesiko. Le mikhankaso isebenzisa amasu okudala iqhutshwa umphakathi ukwenze impilo yengqondo izwakale, ingeneka, ibonakale futhi yamukeleke emadodeni.

Umbali, njengoba esetholile ukuthi une-COVID-19, kumele ahlale ekhaya ngoba uma umengaya kulowo mcimbi usethubeni lokuthelela amanye amalunga omndeni nge-COVID-19, ngakho-ke kumele ahlale ekhaya noma iviki bese emva kwalokho aphinde ayohlola athole ukuthi isakhona yini i-COVID-19.

Amanye amasu kungaba imikhankaso esebenzisa abantu abadumile abasubathi namadoda ansuku zonke akwebelana ngezindaba zokululama. Futhi nezinhlelo ezisekelwe emaqenjini ezenzelwe amadoda zigxile engxoxweni engahluleli kanye nenolwazi olwabiwe.